Buyeza, into ofanele ube nayo mangabe ufuna ukusebenza esiteshini somsakazi, kufanele ube nama-skills okukwazi uku-communicate-a nabantu, kufanele wazi imiculo eyahlukene ekhona yamanje neyakudala ukuze uzokwazi ukuthi umuphi umculo okumele uwudlale, wazi yonke into eyenzakalayo emphakathini noma ezweni njengoba sakhile ukuthi kwenzakalani. Uma ngabe usemsakazweni ukwazi ukusixoxela ukuthi endaweni ethile sekwenzakale ukuthi nokuthi nokuthi. Kufanele futhi ube ne-skill sokukwazi ukubhala, like uzokwazi ukuy'bhalela izinto ozoy'bhala, ozokwazi ukuthi u-keep-e abalandeli bakho be-entertained, uwazi umculo. Ukwazi uku-research-a, ungasixoxeli iy'ndaba ey'ndala esezadlula but ukwazi uku-research-a into emanje, iy'ndaba ezintsha sizizwe ngawe. Kumele ube nothando-ke lokusebenza emsakazweni, ukuthande ungenzi ngoba uthi uya ngemali kodwa ube nothando lokuthi uyakuthanda ukusebenza emsakazweni.

Zibaluleke kakhulu iy'teshi zomsakazo kimina nasemndenini wami ngoba ila sikwazi ukuthola khona iy'ndaba, ukuthi kwenzakalani, asidingi nokuthi sibone umabonakude. Kodwa nje emsakazweni siyakwazi ukuthola iy'ndaba ukuthi kwenzakalani. Siyakwazi ukulalela umculo, sizithole , umculo uyajabulisa, uyathokozisa njengoba ingoma isho ukuthi umculo uyamthokozisa odabukileyo, uyakujabulisa umculo esiwulalela emsakazweni. Kuningi esikufundayo emsakazweni. Kuney'nhlelo ey'khona ezisifundisayo ezisifundisa ngempilo, kube khona ney'nhlelo ezisitshelayo ukuthi emphakathini wakithi kuzofika muphi ungqongqoshe, kuzokwenzakalani. Zibaluleke kakhulu. Okuningi esikufundayo nesikwenzayo sikuthola emsakazweni.

Ngokwazi kwami, ukuzulazula kwedatha noma uku-roam-a kusebenza ukuthi uma usuka kule lizwe uya kwelinye, mawufika nje khona inethiwekhi yakho iyakwazi ukuxhumana nenethiwekhi yakulelo lizwe ukuze ukwazi ukuqhubeka usebenzise lelo datha lakho obusuke nalo la eSouth Africa uya nalo ngale ungaze ushintshe amanethiwekhi. Kodwa kuyakwazi ukuthi ifike ngale i-connect-e nenethiwekhi yangakhona bese uyakwazi ukuthi uqhubeke ulisebenzise. Ilona lwazi enginalo lolo.

Hawe ma oh lalela, kade ngibuka i-movie, le movie ngangiyibuke kudala. Mangithi, nansi la le movie. Awe, bungathi ngiyaqala ukuyibona leya movie leyana ngendlela ibi mnandi ngakhona ungathi iphume izolo, uyacabanga? Koda kade yaphuma. So manje ngijabule kanjani ukubabona ngibona indlela ebeyenza ngayo, isayithinta imizwa. Nawe nje mongayibuka njengamanje indlela ongayijabula. Isayintsha, isayiyo nje ngendlela eyiyona. Imnandi kabi.

Ikusasa le-satellite TV libukeka liqhakazile kakhulu la eSouth Africa ngoba kuyimanje sebeba bancane abantu abangayisebenzisi. Bancane abantu abasa-depend-e kulekhiya kokudonsa kwama-eriyeli manje ukuthi fanele abe ne-eriyeli noma abe nedikhoda nedishi ukuze ukwazi ukubuka. Abantu sebesebenzisa i-satellite and futhi uyakwazi ukukhetha into oyifunayo laphaya ukuthi ufuna ukubukani, ngasikhathi sini. Akufani naku-TV yakuqala la owawudlalelwa khona ngisho into ongayifuni-ke. La uyazikhethela ukuthi ufunani, so isasasa lakhona nje likhulu, liya ngokukhula. Ongakabi nayo ubona sengathi usasemuva kakhulu. So isasasa le-satellite nje likhulu futhi libonakala liyimpumelelo ngoba yilona eselisebenza, futhi lenza ukuthi kube mnandi ukuthokozele ukuhlala phambi kwe-TV ubuke into oyithandayo.

Isiteshi somsakazo engingasakha kungaba isiteshi somsakazo esizokwazi ukuthi senze izinto ey'phathelene ne-youth kakhulukazi. Bese kuba yibo abantu abadala-ke futhi, but ikakhulukazi ngabe ngifokhase kwi-youth. Kushuthi sizobe sisakaza iy'nhlelo ezizosiza i-youth. Sisize i-youth ukuthi ithole amathuba omsebenzi, sisize i-youth ukuthi yazi ukuthi kwenzakalani emphakathini ehlezi kuwona. I-youth ibe informed, ibe namathuba omsebenzi khona esiteshini somsakazo. Nanokuthi uma kuney'nkampani ey'vula amathuba omsebenzi, bakwazi ukumenyezelwa kuqala kuleso siteshi ukuze nabo bakwazi ukuthi basheshe bahambise ama-application abo.

Kuwumqondo okuhle ngoba lokho kwenza ukuthi siwazi amaciko okuthi acabangani, kuhambani emqondweni wawo nawo futhi azi ukuthi abalandeli bawo yini abayifunayo, yini abafisa ukuyibona yenzeka kubona ukuze umsebenzi wabo uthandeke kubalandeli bawo. Bahlezi bengabantu abakhona emiphakathini baziwa ngoba siyazi ukuthi baphila kanjani, yini abayilindele, nathi, nabo amaciko yini ayilindele kithi njengabalandeli. So ukwenza ama-Qs and As kuyasiza ngoba kusenza sonke sibe-informed, sihlale sazi ukuthi kwenzakalani. Namaciko ayazi ukuthi abalandeli babo bafunani, nathi singabalandeli siyazi ukuthi amaciko ethu yini azoyenza ngakuphi, ngasikhathi sini, silindeleni kuwona, kungaba ukuthi siya-assume-a ngaso sonke isikhathi.

Ngicabanga ukuthi umehluko ongabakhona uma o-Showmax no-DSTV bengatholakala ngamanani aphansi, izinga lomsebenzi abawukhiphayo iy'nkampani lezi ungehla. Ngeke usaba sezingeni eliphezulu ngoba phela ayisekho imali engenayo ukuze bakwazi ukusinikeza lokhu esikuthandayo nokusigculisayo. Yebo, linganda inani labantu ababukayo, shuthi i-viewing ingaba ningi kodwa umsebenzi esizobe sesiwubuka uzobe ungasekho sezingeni elifanele, uzobe ungasekho ezingeni, eqophelweni elifanele njengaleli esilibuka njengamanje.